Ukuze wonke umuntu ezozizwa eyingxenye yomdlalo, ngingaqinisekisa ukuthi uNomalanga uma sekukhona umdlali okhathele endaweni thizeni egrawundini likanobhutshuzwayo lapho engibona khona ukuthi kumele adlale ngakhona, ngingathi uma sekuhambe isikhathi kukhona osekhathele ngimufake naye uNomalanga ngoba naye ngoba eze khona la ukuzodlala ibhola likanobhutshuzwayo kuyadingeka ukuthi alithole ithuba ukuthi adlale naye.

Ukushintsha umsebenzi wami engingakukhetha kungaba ukufundisa abantu izifundo. Nginenkathalelo ekuthenini intsha yanamhlanje ifunde izinto ey'thize engakwazi if ukuthi mhlawumbe izithole kahle esikoleni noma emanyuvesi noma emakhaya. Ngiwulowo muntu ozobona isikhala kumuntu osemncane ukuthi izinto ezithize mhlawumbe akazazi kahle, mhlawumbe akaze alithole ithuba lokuthi afundiswe kahle ngazo. Yilapho-ke mina sengingena khona ngizobanika iseyivisi.

Uma nibhekane nesimo esinzima ningabangani akukho okudlula ukuthi kube noxolo phakathi kwenu. Njengoba kukhona abangasabonisani ngasolinye kubalulekile ukuthi wakhe ubudlelwano bozwano njengokuthi kuxolelwane omunye owenze iphutha axolise ngoba wenze isenzo esingekho kahle, esingaba baphathi abanye kahle. Lokho kungagcina ukuthi sonke sijabule kahle.

Ukufundisa bona labo bantwana besikole abasebenzisa leyo mpahla yezemidlalo ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi bayinakekele futhi bayiphathe kahle ngoba yikho lokhu abanakho, futhi yikho kuzobasiza ukuthi baqhubeke bekwazi ukuthi bedlale ngoba kubalulekile ukuthi kubhalansiswe ukufunda kanye nezemidlalo ukuze umzimba wengane uzogcineka esimeni esikahle.

Yingoba utshengise umhlaba wonke ukuthi ayikho into engenzeki uma uzimisela kuyo. Uma efaka izinto zakhe ku-inthanethi baningi ababonayo ukuthi nathi le nto singayenza. Naye umama osekhaya onqena ukuphuma ngaphandle ayozivocavoca uyakwazi ukuthi abukele lamavidiyo kwi-inthanethi abese eyenza ekhaya. Kungakho-ke lokho kugcina kumfakela imali eningi lowo owenza amavidiyo ngoba baningi abantu ababukayo futhi abagcina bezimisela ngokuthi bekhiphe imali ngamavidiyo aku-inthanethi akhe.

Kunokubaluleka okukhulu ukuthi abantu abasha bayimatanise nezemidlalo ngoba ingqondo yabo iyaluleka futhi ifunda lukhulu kanti futhi iyagezeka ibe nempilo enhle. Kanti uma bengayimatanisi nezemidlalo bagcina bengena kwezidakamizwa gcina bebade nengqondo ezingafundisekile okungukuthi bagcine baba zigebengu futhi babe nekusasa elingekho kahle. Yingakho kubalulekile ukuthi ezemidlalo zibe khona empilweni yomuntu omusha ukuze ezoba nengqondo enhle futhi nomzimba uzoba sesimeni esikahle.

Ngokubuka kwami le midlalo yomabili yombili ibalulekile ngoba imidlalo yesintu ikufundisa luningi okufana njengenhlonipho njengokwazi ukuhlala nabanye abantu nje ngokwazi ukuthi abantu abangaka ngidlala nabo, angidlali nabantu abadala. Lezo zinto lezo zibalulekile emphakathini ukuba ingane ikhule nakho futhi ikufunda, kanti imidlalo yevidiyo yona nakho inakho ekufundisayo ngoba izingane zifundisa isingisi ukuthi zikwazi ukukhuluma isingisi futhi izifundisa ukusebenzisa omakhalekhukhwini njengoba ithekhinoloji ingenelela baba nolwazi oluningi.

Lokho kuyafika nokudumala ngoba kutshengisa ukuthi lowo muntu akakhulanga kahle ngokomqondo, futhi akanendaba nale nto eyenziwa lana. Kanti ezemidlalo zibaluleke kakhulu emtweni omusha naye omdala ngoba umuntu omusha ukukhandeka ingqondo enhle kanti umuntu omdala naye uyazivocavoca ukuthi egcine umzimba wakhe usesimeni esikahle. Ngakho-ke ukuphula imithetho kungaze kwenzeke ukuthi yonke imidlalo ime futhi iphele.